Ho dumellana ka ntho e le e nngwe, le ho etsa ntho e le nngwe, le ho sebedisana mmoho. Ke hona ho ka etsang batho ba sebetse hantle dihlopheng.

Batjha ba bapalang ba itlosa dinthong tse ngata, le ho se etse bobodu, le ho se nahane dintho tse mpe tse kang tshebediso ya di-drugs-e le boshodu. Ka hore ba dule ba itlhabolla, ka hore ba dule ba ipapalla. Ba se moo ho rerwang dintho tse sa lokang, tse seng molaong.

Ka hore batho ba tsebang rugby hae monana ha se karolo ya dihlopha tseo. Hobaneng ba ikgella fatshe mme batho ba mose ke bona ba tlang ba ba bapalla. Ke bona ba nkellwang hloohong ka hore ba iphe ho bapala. Bana ba hae mona ha bana kgahleho hohang nthong tsa dipapadi.

Taba ya ho sebedisa cellphone nako e telele kapo computer, e ja mahlo, boko bo a kgathala le mmele wa kgathala. Mme hoya ka nna, ke ntho e senyang nako haholo, ha se ntho e batlang o e bapale nako e telele hore o phomotse kelello le mahlo.

Sebaka sa ho bapalla se tshwanetse se be haufi le hae hore motho a se ke a fihla papading a se ntse a kgathetse feela ke ho nka leeto la moo alo bapallang teng. Mme tlametse ebe sebaka se hlwekileng, se leng safe, se seng hole haholo. Seo motho a ka kgonang ho tsamaya metsotswane feela ebe o fihletse moo alo bapallang teng.

Ha ne ntse ke kena sekolo, ke ne ke ipapalla papadi ya netball. Ke bapalla mane moo ho bitswang ka hore ke center-eng. Mme kene ke kgotsofala haholo ka hore rene re bapala hantle ho sena a yang ka leeme, bolo e fihlela batho kaofela.

Ke tlo mo tsebisa hore re tlo hloka dibolo tse kae? For dipapadi di feng? Le sebedisa lebala le feng? Ka matsatsi a feng? Nako e kae?

Ke ya ntlung ya boikwetliso ho itlosa bodutu. Ke ya dihora tse pedi letsatsi le leng le le leng, hoseng le mantsibuya.

Re la ra etsa dikopo ka nako e telele mme qetellong ya letsatsi re la ra qetella re thusitswe ka taba ya ditjhelete hobaneng sehlopha sa ka se ile sa bontsha boitelo hore ba ka etsa eng kapa eng hore ba thusetswe ka taba ya ditjhelete. Bane ba sa fihle late ho practice-a, bane ba dula ba le teng letsatsi le letsatsi, ba sa phoqe. Mme sena se ile sa bontsha hore re hloka tjhelete ho le hokae, le boitelo ba rona ke bo bokae.

Ke nkile di-game tsa hao ngwanaka because ha o sa etsa mosebetsi wa hao ka nepo. O dula o shebella di-game feela, ha ho sana nako ya dibuka tsa hao, mme ka seo ke di nkile, ke di bolokile. Ke tla o fa tsona feela ha dikolo di kgaohile hore o tlo iphe nako ya hao ya dibuka.

Ke le ka utlwa ke thabile haholo mme ho la bontsha boitelo hore ba batla ho kgotsofatsa rona re le naha, hore re dule re ba support-a ka dinako tsohle. Kene ke thabile haholo hobane ba ba bontsha hore le bona bana le bokgoni ba ho bapala ka makgethe ka boitelo mme ba ka hlola.

Ngwanaka, ke rata sebapadi sena ka hore ha a bapale ekare o bapala a le mong. Wa bontsha hore o bapala le batho ba bang mme o sebedisana mmoho le bona papading ena ka hore bolo ba e fetisetsana hamonate. Mme jwale le ena ke motho a sehlahlo haholo, ya kgonang ho matha. Ha o re, o sa mo shebile monana, o sa tsamaile o sa le kwana. O sa tshwere bolo, e se bile a korile hanghang.

Ka ho fana ka ditshebeletso hohle hore batho ba se ke ba kgobokellana sebakeng se le seng ka ho lelekisana le taba ya ditshebeletso tse kang metsi le motlakase. Ha mmuso o etse hore dibaka kaofela di bane le ditshebeletso tse tshwanang. Hobe le ditsela tse lokileng, ho bane le metsi, ho bane le motlakase ele ho qoba mabothobotho.

Ka hore bakwetlisi ba rona ba itelle dibapadi tsa rona, dibapadi tsa rona di bontshe kgahleho bapala. Bakwetlisi ebe bakwetlisi banang le tsebo, ho se ke wa nkuwa batho feela.

Taba ya social media ke taba ya content creation-e feela because batho ba se ba etsa dintho ka hore ba batla ho patalwa. Ha ho sana motho a nkellang taba ya ho kwetliswa hloohong. Ntho e nngwe le e nngwe re e bonang marangrang, e se re tseba feela hore e etsuwa bitsong la tjhelete. Ha ena motivation-e.

Bana ba bapalang ba dula ba hlabollehile ka taba ya hore ba fumana nako ya ho bapala, ha ba dula ba le dibukeng hoo eleng hore ba lahlehelwa ke ho dula nthong e le nngwe, ba lahlehelwa ke focus. Taba ya ho bapala e ba thusa haholo hobane ba kgona ho hlabolla kelello le ho e phomotsa.

Setswalle se baballwa ka puisano, ho se utlwane bohloko, ho ho nahanelana le le ho se etsane dintho tse bohloko. Mme ha lena le ntho e tshwanang, le ha ekaba e le nngwe kapa tse pedi, kapa tse tharo, ke tsona tse tla etsang hore le dule le tshwarellelane le jarelane mefokolo ka nako tsohle.

Ee, ke bona e le mokgwa o motle hobane taba ya ho dula feela nako e telele ha ya loka. Mmele o tlamehile o nno tsamaye, o no sebetse hore madi a kgone ho phalla ka nepo mmeleng wa motho.

Ho bapala eSports ke taba feela ya ho ho aha setswalle le batho ba bang hobane o tlabe o bapala le batho ba bang bo sa ba tsebeng. Empa ha se boikwetliso hobane o dutse feela moo o ntso tobetsa dintho tseo o bapalang ka tsona.

Ho ba poet-e ho kenya tjhelete hobaneng o wa dula o ngola mme o patallwa seo o se ngotseng. Batho ba reka di-poem-e tsa hao, o patallwa hore o entse poem-e mme batho ba tlo bala mme ba o ka patala. Hape o fumana dintho tse bitswang ka hore ke di-gigs, moo eleng hore o tlo ya teng, o lo fihla o ba seroki hona teng, batho ba o mamela. Mme o tlo patallwa yona nako yona eo o e nkileng moo.

Dipapadi di tla ba thusa ka hore ba se dule ba nahanne ka taba ya dithethefatsi. Ba tlabe ba ikwetlisa, ba tlabe ba hlabolla dikelello tsa bona, ba tlabe ba sena le nako ya hore ba ka dula ba nahana ka dithethefatsi. Hobane ha ba kgutla dipapading tseo tsa bona, e tlabe e sentse e le shwalane. E tlabe e le nako ya hore ba kene hae, ba fihle ba robale. Nako ya hore ba sebedise dithethefatsi e tlabe e le siko hobane dipapadi di tlabe di nkile sebaka se sengata sa nako ya bona.

Ke rata ditebele ka hore ha di kene nako e telele, mme di tlosa bodutu.

Ke rata papadi ya di-puzzle boards hobaneng ha hona moo ho ka ba wa ya teng moo o tlabo o sa kgone ho fumana tharollo teng. Ha hona moo ho ka ba wa fetela teng ho tswela pele. Ha ebe o le stage one o sa kgone ho feta, o ka se kgone ho fetela stage two. Jwale sena se etsa hore o dule o tebisitse menahano, kelello e sebetse ka thata.

Motjha ya sa bapaleng, kelello ya hae e dula e nahanne dintho tse ngata, e dula e sa hlabolleha, o dula a kgathetse. Empa motjha a keneng dikarolong tsa dipapadi, ke motjha ya mafolofolo, le kelello ya hae e dulang e hlabollohile, ya kgonang ho nahana ka pele.